Inkulu indima edlalwa ama-medical aid broker ekusizeni abantu ukuthi bathole iy'nhlelo ey'fanele ngoba ama-medical aid broker asiz' abantu ukuthi beqhathanise ama-medical aid laba abanawo njengamanje namanye ama-medical aid abangenawo ukuze abantu bekwazi ukubenziy'nqumo ukuthi iyiphi i-medical aid abakwaziyo bon'ukuthi bayi-afford-de bakwazi ukuyikhokhela. Okunye futhi ukuthi ama-medical aid broker ayakwazi ukukhombisa abantu ama-advantage amanye noma ama-perks okusebenzisa ama-medical aid namanye ama-medical aid ngakho ukuze abantu bekwazi ukwenza iy'nqumo ey'fanele neynqumo ey'phusile benolwazi olufanele. Inzuzo nje ziningi impela zokusebenzisa ama-medical aid broker. Ney'nselelo-ke kodwa zikhona njengoba ama-medical aid broker sazi ukuthi wonke awafiki nenhloso ezinhle amanye afuna nje ukuthi abantu ezobaqedela iy'mali ngakho bengakwazi ukuthi beku-encourage-e ukuthi uthathe i-medical aid koda bazi ukuthi iyabiza than le onayo njengamanje ngoba bazi ukuthi bona bazobhenefitha.

Anginayo isiqiniseko sokuthi yini inqubo yokufak'isicelo se-UIF ngesikhathi sekhefu lokuyoteta i-maternity leave. Kodwa engicabang'ukuthi ukukwenze ukufaka isicelo se-UIF ukuthi uyahamba kwi-UIF website, uzoya e-website ye-UIF noma kwa-Department of Labour. I-website yakhona ungene ye-UIF ugcwalise amafomu ush'ukuthi mhlampe usukuleso sikhefu sokuyoteta. Ngakho ugcin'ukuthi ufake lescelo lesi se-UIF kulo-three months ozobe ube kulelo khefu ngicabanga nje ilokho.

Angikaze ngibheke ukuthi ingan'amabhenge ekhokhile izimali zonyaka ngey'ndawo zokubolekwa kwemali esele. Kodwa ngicabanga ukuthi amanye amabhenge akwenzela lokho ukuze aku-discourage-e ukuthi umuntu agcine eseboleka from i-overdraft. Ngoba amabhenki afuna ukuthi umuntu is best ukuthi umuntu ahlale abe nemali. So ngicabang'ukuthi amabhange ngokukhokhisa lezoy'mali afuna uku-discourage-a abantu ukuthi beboleke from le-overdraft facility . Imali ye-overdraft zihlanganis'imali ye-interest ngoba phela i-overdraft imali le osuke usuyiboleke ebhenki wena ukuthi ungasanayo imali so leyo mali leyo overdraft suku-charge-jwa yona ine-interest ngaphezulu inamanye futhi ama-cost nama-expenses asuke ese-calculate-we ngaphezulu.

Ngingagxila kahle ezintweni ezinhle zokuba nomshwalensi womngcwabo ngob'mshwalense womngcwabo usiza ey'ndaweni ey'ningi umumuntu eseshonelwe usiza ekutheni uthathe umzimba uwuy's'emakhazeni futhi nokuw'letha ekhaya. Usiza ukwenza ama-payouts egrosa, awe-airtime awezinto nje ey'ningi ey'dingakalayo uma kunomngcwabo. Ngakho ngingamgqugquzela umuntu othandiweyo ukuthi abenawo umshwalense womngcwabo ngoba usiza kakhulu uma umuntu esebhekene nalesi sikhathi nesikhathi sokulinda ngoba umshwalense wenza-sure ukuthi umzimba uya-transport-thwa from emakhazeni uzufik'ekhaya.

Zonke lezi zinto ey'baliwe la engingazisho ngazisho ukuthi zibalulekile um'umuntu edlulis'imali. Eyokuqala ukuthi isikhathi odlulisa ngayo ngokushesha kubalulekile uma umuntu ehlala kude kodwa angeke ngithi ikhon'okubalulekile ukudlula konke izinkokhelo eziphansi nazo zibalulekile ngoba umuntu asifuni ukuthi enze i-transfer yemali ezomu-charge-a amanani aphezulu futhi. Kanti int'ebaluleke kunazo zonke lezinto ezibaliwe la ukufinyelela kalula kwamukeli ngoba ukufinyelela kwale mal'le kwamukeli kuzokwenza ukuthi ayithole masishane nalo muntu lo omthumelelayo .

Ngidumele kakhulu ngishaqekile ngokuzwa ukuthi izinga lenzalo yemali lehlile nje kungazelelwe kuma-account ethu okulondoloza ama-savings account ethu, ngoba lokho kuchaza ukuthi imali esesizoyithola ngemali yethu lesi-invest-ile kuleli bhange isizokwehla futhi asezukuba iningi njengoba isiyehlile lento esiyibiza nge-interest rates. Okunye futhi ngidumele ngishaqekile imizwa yami nje impela ayivumi ukwamukela lokhu. Okunye futhi okungishaqa kakhulu ukuthi njengamanje sengicabanga ukuhambis'imali yami kwesinye-ke isikhungo sesezimali ngoba bona mhlampe kuzokwenzeka ukuthi izinga lenzalo kwimali yami le engiyifakile kulesikhungo izonyuka hhayi njengalesi.

Kungenzeka ukuthi mhlampe bengingene engozini yemoto noma ngilimele imilenze kodwa kwasho ukuthi-ke ngidumele nje impela ngokunqatshwa kwesmangalo sami ngoba bengithembile ukuthi sizo-approve-veka ngikwazi ukuthola usizo ey'bhedlela noma ey'ndaweni zemtholampilo lesi simo njengoba bengisho ukuthi mhlampe bengisengozini yemoto and ayikho indlela mhlawumbe ebengasingatha ngayo mina kodwa ngidumele nje ngokuthi ngizwe ukuthi sinqatshiwe isicelo sami nesimangalo se-medical aid.